Ke bona e le ntho e ntle haholo hore maqheku a ekeletswe tjhelete ya bona ya grant hobane e ba thusa haholo ka malapeng a bona. Ba kgona ho reka dijo hobane hape ke batho ba seng ba tsofetse haholo, ba tsamaya ba ba kula nako le nako. Jwale e ba thusa haholo hore ba ye dingakeng, ba kgone ho hora ho patala hobane hona di-clinic-ng monana ha ba kgone hore ba ka ya di-clinic-ng ba lo ema mela e melelele hobane se le batho ba tsofetseng. Jwale ke bona e ba thusa ka ditsela tse ding tse ngata.

Ke le motho wa setjhaba, ke ne ke kopela baithuti la hae le ha ekaba dibese tse pedinyana hore ba tle ba kgone hore ha ba ya dikolong, ho be le sepalangwa se ba isang hore ba seka fihla dikolong ka mora nako. Hobane ba tsamaya nako e telele le hona ha ba kgutla dikolong jwalo. Ba kgutla ba kgathetse, ebe ba tsamaya nako e telele ha ba fihla mahabo bona, ba fihla ba ntse ba kgathetse jwalo haebe ha ba kgone hore ba bale kapa ba ngole mesebetsi ya bona ya hae ya dikolo. e kene. Ke ba kopela hore ba be le sepalangwang se tla ba tsamaisa. Ke yona nthwe ke ba kopelang yona haholo.

Dumela, mme. Tekete ena o tla e reka ya hao ya Kapa, bese e tla tsamaya ka hora ya bosupa. Mme re tla o lebella hore pele ho hora ya bosupa o be se fihlile mona seteisheneng, hore o tle o kgone ho thola setulo sa hao ka nako. Ebe bese yona e tla tsamaya dihora tse tsheletseng pele e ka fihla moo o yang teng. Ke a leboha.

Ke ikutlwa ke sa thaba haholo ka dintwa tsena tse etsahalang tsa ditekesi. Hobane re le bapalami, rona ha re di kene hore na ho etsahalang. Dintwa tsa bona di qadile ho kae. Empa ha dintwa tsena se di qadile ho fumana hore le rona ra kenyelletswa ebe ho ba le dikotsi tse ding tse ngata. Jwale taba enana ha ke rate ebile ha e ndule hantle ke le mopalami.

Ke kile ka angwa ke mohwanto wa boraditekesi ebile o ile wa nama ha bohloko haholo. Ke ye kutlwe boraditekesi ba etsa mohwanto tlasa mabaka a hore ba batla ho eketsa tjhelete eo re e patalang ha re palama ditekesi. Le hore bona ba tlamehile ba tsamaya jwang ditseleng ntle le hore ba ka lefa ba ka lefa dinthong tse ding. Jwale ke tsona tsa dintho tse etsang hore ba etse mehato ena e sa feleng, e re kenyelletsang le rona.

E di-rank-eng ho bolokehile, empa ho na le batho ba bang ba rekisang dintho tse seng molaong. Ho na le batho ba reng ha o le mono renkeng, o sa tsebe tsela, kapa o sa tsebe sebaka seo o yang ho sona, ebe o kopa hore ba o thuse. Ba o batle tjhelete tlameha o ba lefe. Ba o batle tjhelete, e be ba ba re ba o isa sebakeng seo so o se batlang. Kamora moo motho, ha o se mo o tlamehileng hore o e teng, ebe o nka nka dintho tsa hao tso di tshwereng kaofela. Ditjhelete, difonofono kaofela tsa hao. Ho na le botsotsi bo bong bo teng di-rank-eng.

Taba ya hore ho se be le di busitse ngata tse tsamaisang batjhaki makeisheneng a rona, ke taba ya hore re na le ditekesi tse ngata mono mo re dulang. Mme boraditekesi ha ba e dumelle taba ya hore ho be le dibese, tse tsamayang disasanka mona makeisheneng a rona di le ngata. Hobane ba bona eka ba tla ba nkela tjhelete.

Strike sa dibese se ile sa ntshwara ha bohloko haholo hobane dibese ke tsona tse re ipulellang hore ke tsona tse re di kgonang hore re ka ya dibakeng tse ding, ra di patallla. Ha di tura, ha di ntshe tjhelete e ngata. Empa jwale strike se se ile sa ama haholo. Haele mono ne ke se ke rekile tekete eo, ke tla ba nyaka hore ke le ho palama bese ka yona. Ha ele mona ho ba le strike. Jwale ka ha e le mona re sa fumaneng ditjhelete tsa rona, tjhelete tsa rona di tsamaya di ile mahala.

Ke nahana hore ho tlaba le phetoho e ngata haholo. Ho tlaba bonolo hore di tsenye diterene di tsamaye diporong tse hantle. Ho sekaba le dikotsi tse etsahalang hobane haholoholo diterene di ne di tsamaya di ema hara tsela fela, diporong mono hobane diporo di se hantle, di tsamaya di tjhepohile . Jwale ke bona ho le hantle ho entswe hantle hore diporo di lokiswe hore di-train di tlo di tsamaya ka tsela e lokileng. Ho sekaba le dikotsi tse etsahalang.

Dumela, mme. Merwalo ya hao o tla e fumana ha re ha batho kaofela ba qeta ho tswa ka monana ka ka sefofaneng. Ke na le bonnete ba hore e behilwe kaofela, e behilwe ka mane le ka phaposing e tla bontshang hore ke dintho tsa hao tseno hobane ke na le bonnete ba hore batho kaofela ba ba fumane merwalo ya bona. Jwale wena o tla tlameha o ye phaposing yane fela, ya pele. Ke yona phaposi eo o tla kgona ho thola merwalo ya hao teng. Ke a leboha.